Ngingenza isiqiniseko sokuthi ngikhuluma nobasi wami ngalolu daba. Okunye engingakwenza, ngingenza isiqiniseko sokuthi uma umthwalo kufuneka ngesikhathi esithile, mina ngenze isiqiniseko sokuthi ngiyabala ukuthi ingabe leli banga lizodinga ukuthi ngihambe isikhathi esingakanani. Ebese ngisuka emaminithini ambalwa ngaphambi kokuthi kufanele ngisuke, ukuze ngizokwazi ukuthi ngifike singakashayi isikhathi ekumele ngifike ngaso phambili.

UBaba uMdletshe angahambe ecela i-funding noma uxhaso lokuthi andise izinsiza zokuthutha noma izimoto ukuze ezokwazi ukuthi akwazi ukwenza umsebenzi wasenkonzweni kahle, ngaphandle kwengcindezi.

Kufanele ukuthi amabhasi akhelwe imigwaqo yawo azohamba kuyo, ngoba lokhu kuzosiza ukuthi amabhasi ekwazi ukuthi athuthe abantu ngokuphuthumayo, ikakhulukazi abasuke bajahe ematohweni noma sobe sebebuyela emakhaya. Lokhu kuzoba nomthelela omuhle ngoba angeke sisababikho isidingo sokuthi amabhasi ahambe kanye nezimoto ezincane, ngoba kulezi ndawo iy'moto zibaningi emgwaqweni, okwenza ukuthi kube nethrafikhi.

Lokhu kungaba nomthelela omuhle kuzimoto ezisuke zize zingathuthi izinto ezisinda kakhulu. Kuphinde futhi kube nomthelela omubi kwizimoto eyisuke zidlula kuleyo ndawo kaningi, okanye osukwini olulodwa noma esontweni. Kuphinde futhi kube nomthelela kwizimoto ezihlezi ziphethe izinto ezisindayo noma ezihlezi zinomthwalo osindayo, ngoba zona kungafuneka ukuthi zikhokhe kakhulu.

Amakhasimende ami ngingenza isiqiniseko sokuthi ngiyawazisa ngalezi zinkinga esibhekana nazo uma sithutha impahla yabo. Okungenza ukuthi ngigcine sengifika kwisinqumo noma ngicele ukuthi sixoxisane nawo amakhasimende ukuthi kuzofuneka nginyuse imali engizodingeka ukuthi angikhokhele wona ngenxa yalezimpahla engiwathuthela wona, ngoba nami sekudingeka ukuthi kube nemali engeziwe engiyikhokhayo, ukuze ama-customer azothola impahla yawo ngesikhathi.

Kubalulekile ngoba amakhasimende amaningi asuke eyijahile impahla, amanye asuke efuna ukwazi kabanzi ngezimpahla zawo, ukuthi zizofika nini, okanye zizosuke nini lapho ezisuka khona. Lokhu-ke kuhle esikhathini samanje ngoba abantu bayafuna ukwazi ukuthi impahla yabo izofika nini, kanjani lokho kubalulekile ukuthi sazi ukuthi sibale ukuthi impahla kuyizothatha isikhathi esingakanani isensizeni yokuthutha, isuka lapho esuka khona, nanokuthi izofika nini lapho eya khona.

Ngicabanga ukuthi into eyenza ukuthi amanani ambe eqolo, inhlobo yezokuthutha esetshenziswayo, ngabe imoto noma ibhanoyi noma isitimela. Izinhlobo-ke zokuthutha ezenza ukuthi lamanani ambe eqolo, izimoto zonke ezihamba phansi emgwaqweni, kanye nokuhamba emoyeni, okungaba amabhanoyi. Ngicabanga ukuthi uma kungasetshenziswa izitimela, okuyizona ezingakwazi ukuthi zibe nengcindezi kakhulu uma kunomthwalo, amanani angathi ukuba ngcono kancane.

Ngokucabanga kwami, amathebula ezikhathi zamabhasi awabamukeli kahle laba abahlosa ukuhamba ngaphandle kwezinhlelo, noma ngaphandle kwezikhathi lezi ezibhaliwe ezihanjwa amabhasi. Lokhu ngikusho ngoba bona abakwazi ukuthi be-accommodate-eke noma bebhekeleleke ekutheni bekwazi nabo ukuthi bethole i-transport yokuthi beye lapho abafisa ukuya khona. Okusho ukuthi, uma befika bona sekudlulile leziy'khathi ezibhaliwe kumathebula, abayitholi into ezobathatha ibabeke lapho okumele beye khona, okusho ukuthi kungaze behlelwe emgwaqeni.

Ngokwazi kwami, ngingakhetha i-Quantum. Lezi zinhlobo zezimoto, ngikhetha ukuthi ngikhethe i-Quantum ngoba izona ezikwaziyo ukuthi zihlale isikhathi eside. Izikwele nazo ziyahlala isikhathi eside, kodwa zihamba zihambe zibe nenkinga, futhi ama-parts akhona awasatholakali kahle amanye awo ezitolo, okuba inkinga-ke uma kufe ingxenye ethile yemoto ukuthi uyikhande. Kungcono ama-Quantum asamasha, kanti futhi ama-parts akhona asatholakala kahle, nanokuthi ama-Quantum, ngingathi iwona antofontofo uma eqhathaniswa namanye amatekisi anjengeyikwele.